Hayi, abantu abaninzi abayiqondi into yokuba yintoni i-inshorensi, kakhulukazi abantu abadala, kuba abayingeneli, kuba bengayazi ukuba izobancedisa kanjani.

Iingenelo zika-CashSend nguCapitec, nguABSA. Uyakwazi ukuthumelela umntu imali ngoCashSend kuCapitec, uyithumelele ngenamba, ube sewenze ipin, inamba nje eye ibe ziinamba ezine okanye ezintlanu, ubese umnike. Yena ke uzoya ebhankini afike afake inamba ethile azawube eyithumelelwe nguABSA okanye nguCapitec, aphinde afake le pin uzowube umnike yona wena ubumthumelela uCashSend.

Ndingamcebisa ukuba athethe naloo mntu ubemboleke imali aphinde futhi afakele isicelo sokufumana imali yenkamnkam, u-three fifty, le yabantu abangafumani msebenzi, abangenamsebenzi, ukuze akwazi ukubhatala ityala lakhe.

Hayi, akufanelekanga, kuba abantu abaninzi abanayo imali. Loo nto yenza ukuba bagqibele benezikweleti ebhankini, ngenxa yemali yenkonzo yenyanga.

Tatomkhulu, ukugcina imali ebhenkini kuneziphumo ezintle kakhulu, kuba imali iyakwazi ukwanda ikhule ngoku ihleli ebhankini, kwaye ikhuselekile ukogqitha ukuhlala ngaphantsi kwematresi.

Ukuzithengela ikhaya kohluke kakhulu kuba xa unekhaya unento yonke, noba usiwa empilweni uyakwazi ukuphindela ekhaya. Ikhaya iba lelakho unaphakade kuba ulithengile. Akufani nokuthenga imoto ongeke ukwazi ukuthi naxa usiwa uhlale nayo kuba kunezinto okumele uzibhatalele emotweni.

Xa unemedikhal eyidi uyakwazi nokuthi ngoku ugulayo ube ungenamali, uthathe ikhadi lakho lemedikhal eyidi, uhambe uye kugqirha.

Ndiziva ndinoloyiko kakhulu kuba ii-loan shark azikhuselekanga tu. Bayakwazi ukuba bathathe noba yintoni ke onayo endlini ukuze ubhatale eso sikweleti. Uba awunanto bangayithatha bayakwazi nokukonzakalisa.

Ewe, yinto elungileyo kuba kaloku xa sele umntu engabhatali ebhenki, bakwazi ukuthi bafumane idilesi yakhe le wayebanike yona, bakwazi ukuyomkhangela.

Ndingaphuma ndiyokhangela i-ATM, ndikhuphe imali ndiphindele evenkileni ndithenge amanzi.

I-app yebhanki endithanda ukuyisebenzisa efowunini yam nguCapitec, kuba ineendleko ezincinane, kakhulukazi kuthi thina singabafundi iyasinceda kakhulu. Iindleko zikaCapitec zincinci kakhulu. Ngenyanga badontsa nje i-seven randi.

Le nkampani xa ifuna aqale abhatale imali ethile inganobungozi obukhulu kuba bangakwazi ukuba batye imali yakhe, babaleke nemali yakhe.

Ndingavula ivenkile ndiqeshe ukuba umntu andithengisele, ndilime egadini ndiqeshe abantu abazolima, ndithengise izityalo.

Le nkampani xa ifuna aqale abhatale imali kulula ukuba ibaleke nemali yakhe, iphinde futhi ibaleke nemali yaba bantu babini abafake phantsi kwegama lakhe.

Enzima kakhulu kukongela indlu, kuba indlu xa ugqiba ukuyithenga iba nawo amaxabiso athile ekufuneka uwabhatale qho ngenyanga. Kakhulukazi xa indlu uyithenge endaweni esezidorophini, kufuneka ubhatalele amanzi, ubhatalele umbane, njalo njalo.

Kungayinceda kakhulu ukuba nomasingcwabisane, kuba umasingcwabisane uyakwazi ukubhatalela izinto ezininzi. Ubhatalele ibhokisi, ubhatalele intente ezawube ihleli abantu abazile emngcwabeni, ubhatalele nje izinto ezininzi, kwaye abanye omasingcwabisane bayakwazi nokukunika inkomo, baphinde futhi bakunike nemali ozokwazi ukuziphilisa ngayo emva ngokuswelekelwa sisilamane sakho.

I-transfer duty yimali oye uyibhatale wena mthengi xa uthenga indlu.